Ushintsho uhulumeni alwenzayo alukho lukhulu kakhulu kwiziguli ezikhulile ezihlala emakhaya . Abalutholi ngokwanele usizo ngoba, uma befuna imithi noma, kufuneka ama-wheelchair, bahlupheka kakhulu noma kumele baye emakilinikhi ukuyolanda noma ukuyokwenza, ukuyohlolwa. Izimoto zokubathutha azikho, noma zikhona, zidinga imali.

Nyathelo ezingathathwa ukuthi kubhekisiswe ukuthi umtholampilo wasemaphandleni unayo yonke into, kumele uhulumeni athumele abantu bakhe bazohlola yonke imitholampilo ukuthi konke kuhamba kahle. Onesi baphatha kahle iziguli, imithi ngabe ikhona yini.

Ukungabi nolwazi oluphelele ngoba ulwazi abaluthola ezikoleni alukho luningi kakhulu. Kepha uma kungafika onesi emakhaya, bafike bazise yonke intsha ngokuthi bangasizakala kanjani, lokho kungabasiza kakhulu, futhi kungabenza nokuthi bakhululeke uma bekhuluma nomuntu abangamjwayele.

abajwayele ukuzelapha ngemithi yeSintu, ukuthi umuntu uma ephethwe ikhanda, umzimba ubuhlungu, izindlebe ezibuhlungu noma amazinyo abuhlungu. Lokho bayakwazi ukuthi bakulaphe ngeSintu.

wami ukuthi iziguli ezigula ngokomqondo, zithole lonke usizo abaludingayo, zinakekelwe futhi zingaphatheki kabi nasemoyeni. Uhulumeni ahlale ahlale abenzele izinto ezizobajabulisa, njengokuthi wonke umuntu uma eqeda unyaka elapho kuleso sibhedlela noma la abagqinwa khona abantu, abenzele izinto ezizobajabulisa.

ijazi likamkhwenyana yiyo indlela elula leyo, futhi ezosiza naso ukuthi umuntu athole izifo, nasekutheni umuntu athole izifo ezahlukahlukene.

Ukuthi umuntu abanesibindi sokuthi akhone ukukhuluma nomuntu, ikakhulukazi abantu besilisa, amadoda. Angabi namahloni ngento emphethe emdlayo noma ukugula. Lokho kosiza kakhulu ukuthi, umuntu akhone ukusheshe athole usizo.

Thatha izinyathelo zokuthi ngihlale endlini ngizivalele, ukuze ngizophepha, nabo laba abasondelene nami ngizobaphephisa ngokuthi ngingabatheleli nge-COVID-19. Ngingabuye futhi ngithole usizo lokuzilapha ngokuthi ngikhe izihlahla emakhaya ngoba zikhona, ngizipheke, ngiphuze, ngizivalele endlini. Uma ngingabi ngcono kulokho engikwenzile, ngihambe ngiye emtholampilo ngifake imaskhi.

Ukuthi kutholakale umuntu ozohlala nabo, umuntu ofundile, ahlale nawo amantombazane amancanyana asendaweni ukuthi akhulume nawo. Ukuthi uma ufuna ukuzivikela, kumele uqale kuphi, uye kumuphi umnyango ukuze uzokwazi ukuzivikela ungezukukhulelwa. Futhi balethe namajazi omkhwenyana ezikoleni, babafundise ngakho lokho.

Ukuthi bahambe baye endaweni esondelene nasemakhaya bafike beme, abantu beze bathole usizo. Nokuthi futhi uma iya kwesinye isigodi iyenze kanjalo. Wonke umuntu azokwazi ukuthola unqedo.

Ngingamsekela ngokuthi ngihlezi ngimkhuthaza ngikhuluma izinto ezomkhuthaza naye. Uma kukhona into ayithandayo, siyenze sobabili. Noma ngabe yini ayithandayo, ngimgcugcuzele ukuthi ayenze, noma ayoyifundela. Ukuze azokwazi ukuba nempilo ekahle naye, angacabangi njengalesi simo akuso, ukuthi mhlampe njengoba ngikhubazekile ayikho into engiyoyenza. Ukubenza ukuthi nabo bakhululeke ukuthi sibatshengise uthando lolu abaludingayo.

Sawubona sisi, unjani? Bengicela ukuthi ungithumezele imali elinganiselwa kwikhulu, ngoba le ugogo ayitholayo yempesheni, incane ayizeneli izidingo zalapha endlini. Ugogo nje, ngokuthi uzoswela imali yokugibela uma eyolanda amaphilisi wakhe emtholampilo.

Ukuthi babe nosuku labo, la abaya khona bebodwa esibhedlela futhi baphathwe ngendlela elungile, bangabahlukumezi. Lokho kuyosiza kakhulu ngoba, uma ukhulelwe uhlukumezeka, akulungile for impilo yakho neyengane.

Ukuthi kufike abantu abanolwazi, bafike basize ezindaweni zasemakhaya, njengokuthi mhlampe beze bazosifakela i-windmill yamanzi. Kuze abantu abanolwazi. Nabantu abazokwazi ukusisiza, batshela abantu ukuthi umuntu okhubazekile kumele adle ukudla okunempilo, ageze, agezwe futhi naye, kuze ahlale ahlanzekile, nendlu ahlala kuyo ihlale ihlanzekile. Lokho kuyosiza kakhulu, nathi basitshele emakhaya ukuthi umuntu okhubazekile uphathwa kanjani, unakekelwa kanjani.

Kwakuyimina ngenkathi ngiyobeletha. Ngafonela i-ambulensi yafika ngesikhathi. Bangithatha bangiyisa esibhedlela, ngafika ngabeletha kahle, bangiphatha kahle. Bengiyala ukuthi ingane iphathwa kanjani, inceliswa kanjani. Konke nje kwahamba kahle, ngoba azange ngathola nokuhlukumezeka. Kodwa nje, usizo oluphuthumayo ngasheshe ngaluthola, bangisiza futhi ngendlela eyanelisekile.

Izaguga ezihlala emakhaya aziphathwa ngokufana nalezi ezihlala emadolobheni. Ngoba lezi zasemakhaya aziphuziswa amaphilisi ngesikhathi. Azinakekelwa njengalezi zasemadolobheni, ngoba emadolobheni kulula ukuthi umuntu umbone ukuthi abantu ubaphatha kanjani, emakhaya kunzima kakhulu, ngoba akekho umuntu olandelela laba abagada izaguga. Yingakho ngithi kunzima, ngoba umuntu uma izaguga ziphuza amaphilisi ngo-eight ekuseni, yena uzofika ngo-ten ekuseni.

Okuvumeleke kakhulu lokho, ngoba wonke umuntu unamalungelo, akusibo abazali abathatha izinqumo ngey'mpilo zey'ngane zabo. Ingane kumele kube yiyona ethatha isinqumo ngempilo yayo ukuthi ifuna ukwenzanjani, uma isifikile eminyakeni engu-eighteen years old.

Ukuthi bafike ezindaweni zasesikoleni noma khona emakhaya bahamba ngomahambangendlwana. Bafike bazise izingane, ezabafana namantombazane ukuthi, zikhona izindlela ezahlukile zokuhlela zabafana nezamantombazane. Bazitshele kabanzi, zingasabi futhi nazo ukukhuluma, zikhuthalele ukukhuluma nabothishela.

Zasemakhaya, zisithele kakhulu yingakho kubanzima ukuthi ama-ambulensi asheshe ukuthola, ngoba noma eya, indlela engenela emakhaya uma ushiya i-main road, kuba nzima kakhulu.

Kakhulu, enye ingagqami kakhulu, okusho khona ukuthi uma igqame kakhulu unayo i-TB, uma ingagqamanga kakhulu lena enye engenzansi, kusho ukuthi i-TB unayo. Kodwa uma igqame kakhulu, kusho ukuthi isezingeni eliphezulu.

izimpilo zabantu engqindezini ngoba kubalulekile ukuthi sisebenzise izinto ezisemthethweni, singasebenzisi izinto ezingabalulekanga, futhi ezingekho nasemthethweni. Kungakho kufuneka oqhwepheshe noma abantu abafundile ukuhlela lezi zinto.